Into engibona ukuthi ingenziwa kule simo ukuthi abahlengikazi kanye nemitholampilo bakwazi ukuthi bavakashele ezikolweni ukuze wonke amantombazane azokwazi ukuthi awuthole lo mujovo. Kubhalwe izincwadi ziyiswa kwabazali uma abazali bevuma asayine umzali anikeze ingane imvume bese bayajova abantwana ukuze kuvikelwe ukuthi bangakhulelwa besebancane basasesikoleni. Ngibona elihle ukuthi umtholampilo ukhiphe amanesi aye ezikolweni afike abajovele khona bonke abantwana abafisa ukuvikela.

Kwesinye isikhathi kuyinto enhle ukuthi umuntu uma ngabe ubegula akwazi ukuthi after or emva kwalapho abonge futhi ahambe ayogeze ukuze asuse umkhokha, ukuze ungeke usadlulela phambili okanye uphinde ubuye.

Engibona kungaba yinto enhle ukuthi kwenzeke ukuthi izikolo nezikole, inyanga nenyanga noma emva kwesikhathi, emva kwesikhashana ngabe yiy'nyanga ey'ntathu noma ezine kube khona abosizo lokuqala abazoza esikoleni nesikole, bahambe iy'kole ney'kole bachazele abantwana kanye nabothisha babo ngendlela yokubhekana nesisekelo sosizo lokuqala. Ukuze uma ngabe kuba nenkinga bakwazi ukuthi babhekane nayo ngaphambi kokuba kube nomonakalo.

Uma ngabe uwumuntu onesifo okubizwa ngokuthi i-TB okumele ukwenze ukuthi udle ukudla okunezithelo, udle ukudla okuzokunika amandla ngoba iwithi kanye namaphilisi walesifo adla kuwe ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uhlezi udla unokudla okunomsoco ukuze uzolulama.

Imzimba yabantu ayifani imzimba yabantu ayifani so indlela esamukela ngayo imijovo nayo futhi angeke ize ifane ngakho-ke abanye bayajova babe kahle, abanye bayajova bagule kodwa kufanelekile ukuthi wonke umuntu ajove ukuze azokwazi ukuthi avikele impilo yakhe. Ngiyacabanga into efana naleyo kusuke kuyinto nje endlulayo yelanga noma amalanga amabili.

Abantu abashayelayo hlezi ngaso sonke isikhathi beqikelela ukuthi bashayela ngokusemthethweni kanti futhi uma ngabe uzongena emotweni ungangeni emotweni ujahile, ungangeni emotweni futhi uthukuthele. Ngena emotweni wazi ukuthi usendleleni awuhambi wedwa uhamba nabanye abantu ngakho-ke, kukuwe ukuthi usindise iy'mpilo zabantu kanye neyakho.

Kumele abantu baqashiswe baqashiswe ngokuthi uma ngabe uzoshayela ungena emotweni ube sewutshelile ukuthi ngoba ngisemotweni kumele ngivikele umuntu osemgaqweni, kumele ngivikele impilo yakhe, kumele ngivikele eyami impilo. Ngakho-ke, ngena emotweni unganako ukucabanga kakhulu kuphela kumele ubhekane nalento or nale ndlela obhekene nayo, shayela ungajahile ndawo.

Ama-ejensi nokulawula umonakalo osuke wenzakele.

Ukumeluleka ngimazise ukuthi konke kuzolunga ngenze konke okusemandleni ukuze isimo ngisigcine silawuleka, ngimtshele futhi ngimkhumbuze ukuthi unabantu abamthandayo ngakho-ke, cela ukuthi angibekezelele.

Siyabonga kakhulu kwikhansela lomphakathi ukuthi asilethele umahambanendlwana ngoba loko kuyasiza ukuthi wonke umuntu ongakhoni ukufinyelela emtholampilo akwazi ukuthi afinyelele khona, athole usizo futhi akwazi ukuthi aluthole ngesikhathi. Ngoba esikhathini esiningi kudingakala ukuthi uthathe uhambo olude ukuze ufike umtholampilo ngakho-ke, esikwenzelwe yikhansela ukusilethela umahambanendlwane kuzosiza kakhulu.

Engingakutshela kona mngani wami ukuthi, ukungabalaleli abantu ungalaleli noma ubani, okumele umlalele umhlengikazi okanye udokotela uma ngabe ethi loku kusuke kusilungele ikona okufanele sikwenze, ngakho-ke kuzomele uhambe uyojova ukuze uvikeleke. Konke okusuke kubhalwe ey'nkundleni zoxhumana umuntu nomuntu usho lokhu okufika emqondweni wakhe kepha abantu abafundile abanolwazi ngale nto kumele silalele bona ukuze sibe-right.

Ngicabanga kuzoba iqhinga elihle ukuba kuqale kusetshenziswe amasola loku okusebenza ngelanga ukuze uma ngabe sinenkinga yombani sisebenzise ilanga, futhi lo ngibona kuzoba ukusizeka kakhulu ngoba ukuhamba kogesi kusho ukuthi yonke into . Ngakho-ke, ukusebenzisa la masola kuzokunceda kakhulu.

Engicabanga ukuba kungaba yisu ekuthenini kucimeke imililo emijondolo ngokushesha ukuthi abantu bacoshe umhlabathi bathele ngawo ngoba iwona osheshayo futhi ongenabo ubungozi, ngoba amanzi siphinde sibenenkinga yamanzi utholukuthi ngalesi sikhathi kuvuka imililo kuyasha amanzi awekho. Ngakho-ke, kumele sithole umhlabathi ukuze sithele wona ngoba iwona osheshayo.

Kukhona bezicishamulilo, kube khona abosonhlalakahle, kube khona labo abalanda uma ngabe sekukhona abantu asebendlulile. Ngakho-ke bonke la bantu bayasebenzisana kanti futhi namaphoyisa ngokunjalo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi uhlolwe uhlolelwe i-HIV ngoba esikhathini esiningi ukugula ukubona lapho kokuthi unayo noma awunayo ngoba nayo iphinde ivuse iy'gulo ezikhona emzimbeni ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uqale ngayo ukuze wazi ukuthi kungenzeka kube yiyo okanye akusiyo. Uhlale wazi futhi mawukuthi yiyo ukhone ukuthola ukwelapheka ngokushesha ukuze igciwane lingawandi emzimbeni ebese lingakhoni ukulawuleka.

Ukuba ngimazise ukuba konke kuzolunga, konke kuzohamba kahle futhi angakhathazeki kakhulu, okunye ukuthi-ke sikwazi ukufowunela amalunga omndeni siwazise ngokuthi naku osukusehlakalele ukuze bazokwazi ukuba bafike naye azozizwa akahle.